Setsong sa me sa Batswana, re apara mosese wa letlalo, leteisi kgotsa seshweshwe. O ne o tlwaelegile mo meletlong, ditlhako tsa letlalo kgotsa ka dinako tse dingwe go se rwale ditlhako go bontsha go ikamogela. Batho ba ne ba simolola go dirisa masela a a tshwanang le shweshwe, cotton kgotsa wool a a rekilweng kwa ntle ga naga. Diaparo tsa setso di simolotse go kopangwa le diaparo tsa segompieno.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di conference, fa o lekane le seemo, o bontsha boitsholo, tlotlo le seriti. Go apara moaparo wa setso mo di conference-ng, go ka bontsha boikgantsho le tlotlo ya ngwao, fela o tshwanetse go netefatsa gore o lebaneng le seemo, o phepa, mme o bontsha boitsholo jo bo siameng.

e e bopegileng sentle ka lehlakane, e apere ka blouse ya setso kgotsa top-o e e tshwanetseng le mabelo kgotsa borokgwe jwa setso, o emela setso le tlotlo. Thari ke sesupo sa seriti mo basading go bontsha boikokobetso, tlotlo le boineelo mo tirisong ya ngwao. O dirilwe ka botswerere le lorato, o a fapa-fapana, o ka o apara ka tsela ya setso kgotsa o o kopanye le moso, se se dirang gore o nne le style.

Nnyaya, ga re kare diaparo tsa setso tse dintshang nama di le nosi ke tsona di rotloetsang bana ba segompieno go apara diaparo tse di khutshwane, tse di raiwang, di sa siamela batho ba basadi.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa ke karolo e e bonalang ya boswa jwa setso. Di dirisa mmala, popego, lesela le mokgwa wa go apara go supa kganya, setso sa motho le go tlhagisa dingwao, ditumelo le ponalo ya gago mo setšhabeng.

ka setso sa Batswana, fa mosadi a sena go nyalwa, go lebeletswe gore a simolole go apara moaparo o o mo emelang jaaka mosadi yo o nyetsweng.

Diaparo tsa setso tsa Setswana di ne di dirwa ka dilo tse di neng di le teng mo tikologong ya Setswana, letlhaka, matlhaka. Di ne di dirisiwa go dira di phafo, di tshwara le diatla mo basading. Letlalo la diphologolo, segolobogolo podi le kgomo, leteisi, makgabe mogagolwane, khiba, karos.

Diaparo tsa basadi mo setšhabeng sa Setswana, di emela sereti, boikarabelo, dingwaga, maemo a botshelo le seabe sa mosadi mo setšhabeng, ga se diaparo fela.

Diaparo tsa setso le di fashion-e tsa segompieno ga di ganetsane. Di ka kopangwa go bopa sengwe se se ikgethileng. Moaparo o o tlholelang kwa setšhabeng, o ka lebega sentle mo fashion-eng ya lefatshe. Se se botlhokwa ke go tlotla metheo ya setso le go dira fashion-e e e nang le tlhaloso.

Ditso di bopa tsela e basadi ba aparang ka yone, ka go gatelela tlotlo, seemo, botaki le puiso ya mmele. Diaparo tsa setso tse di tshelang tsa ngwao-boswa, botswerere le semelo sa setšhaba se se tlhokang go itsewe le go tlotlwa, maitsholo le sereti. Mo ditsong tse dingwe, basadi ba rotloediwa go apara diaparo tsa go khurumetsa mmele.